Setsong sa rona re apara makgabe le diope.

Ga ke akanye jalo mongwe le mongwe o apara selo se a se batlang ka nako ya gagwe.

Go le gantsi moaparong ya ditso ga e tshwane, go na le dibaga, diaparo kgotsa dilwana tsa go ikgabisa tsa ditso tse di farologaneng.

Go ya ka nna sa mosadi a sena go nyalwa go ya ka gore o nyetswe ke setso se feng, o fitlhe apara moaparo wa setso kana o ne o ba bogodi ba mo laelang gore a o apare.

Go ya ka gore batho ba ikutlwa jang ka meaparo ya bone ya setso, ba bangwe ga ba e rate ba rata ya di-fashion-e tsa segompieno, mme nna ke bona diaparo tsa setso di le botoka go na le tsa di-fashion tsa segompieno.

Go ntle ebile go maatlafatsa setso sa rona, ke bona basadi e ka re ba ka apara diaparo tsa setso go bolokeng ngwaoboswa ya rona.

Segompieno jaana meaparo ya banna ga e tshwane le ya basadi, e a farologane go na le diaparo tsa banna go na le diaparo tsa basadi.

Gompieno ka ntla ya meaparo e ba e aparang.

Mo di-fashion-eng tsa segompieno batlhami ga se gantsi ba tsenya meaparo ya setso, ka gonne gone diaparo tsa fashion.

Ke mekgibo le matheka.

Mo nakong ya segompieno go na le meaparo ya basadi e e ntshang bontle le botho jwa bone.

Fashion-e ya segompieno e tlisa diphetogo thata mo setšhabeng, ka gore go na le meaparo e mentle e batho ba bo mme ba ka kgonang go e apaya.

Basadi segompieno jaana ga ba kgone go apara meaparo e le ya setso ba apara diaparo tsa fashion, e fitlhelela e le gore banna mo mebileng ba ba phetelela ka ntlha ya meaparo ya bone ya fashion.

Ne ke ya go dira diaparo tsa bogologolo, diaparo ka nako ya bo mmemogolo le bo rremogolo gore diaparwe gompieno ga jaana.

Gompieno jaana batho ba apara meaparo e le jaaka, diaparo tsa ngwao kwa manyalong.

Moaparo o apariwang ke diaparo tsa lenyalo jaaka diaparo tsa fashion.

Di bontsha go ngoka le go bontsha gore ba tsaya ngwaoboswa tsia.

Apara diaparo tse di mmala o khibidu le mmala wa sebilo, ka gore di bontsha setso le go tlhompha ngwao.

Banna mo go rona ba apara disutu, fa bo mme ba rwala dituku ba apara le khiba, mme tseno bokao jwa tsone disutu le marokgwe di bontsha gore ke motho wa re fa tuku le khiba di bontsha le motho wa mme.

Nna ka setso sa ka ke apara leteisi mme ke rwale tuku.

Nna moopedi o ke mo ratang thata mo go tsa setso sa segompieno, ke rata MmaAusi dipina tsa gage di a aga.

Simololwa ka go di tsaya ba di ba mo mabotaneng gore di bone ke tsa botaki le tsa setso.

Mmino o ne ke o rata thata ebile ke rata go ka go tsenela, ke mmino wa setso wa ga MmaAusi.

Go fitisa kitso ya Setswana ke gore batho ba latele ditsela maele.